Kuye kwathuthukiswa amaphepha akwazi ukumelana namanzi noma umswakama ngaphandle kokudinga izendlalelo zepulasitiki eziningi. Lokhu kwenza ukupakisha kube nokusimama kakhudlwana ngoba akusebenzisi amapulasitiki okunzima ukuwagaya kabusha.

Babone ukuthi amanye amapulazi aphumelelayo asebenzisa kanjani ubuchule obusha nsuku zonke. Lokhu kubanika umbono ongokoqobo nokuyi sibonelo ukuba nomeluleki abangamalandela nokuba babuze kuye imibuzo. Kubalulekile kakhulu ngaleyo ndlela.

Mngani wami, lento yokuthi sidle ukudla noma izitshalo ezikhuliswe ngale ndlela yezo sayensi angiboni iwumqondo omuhle ngoba iyasilimaza, akukona ukudla kwemvelo. Ekuhambeni kwesikhathi kuzosilimaza imizimba yethu nangendlela esiphila ngayo. Ngakho-ke angihambisani nokuthenga lokhu kudla okukhuliswe ososayensi. Ngifuna loku kwemvelo.

Ukukhethwa kwezithako ezimqoka ungakhetha izithelo, imifino, inyama noma ezinye izithako ezisezingeni eliphakeme kakhulu ezingena sici futhi ezivuthiwe ngendlela efanele. Ikhwalithi yezinto ezingavuthiwe ithinta ngqo ikhwalithi yomkhiqizo osegugile.

Ukuzivikela kwemvelo esikhundleni sokubulala izinambuzane ngamakhemikhali anobuthi abalimi abangokwemvelo bazama ukwenza indawo lapho izitshalo zizivikela khona. Lokhu kungenziwa ngokutshala izinhlobo zezitshalo ezihlala kahle kuleyo ndawo noma ezikwazi ukumelana nezinambuzane ezithile kuleyo ndawo.

Uma uzotshala, ungaqala ngokulungisa ngokuthi uthole indawo enelanga futhi indawo ekhonayo ukuthi ithole umoya bese emva kwalokho ungapeta inhlabathi yakho kahle. Okulandelayo ungathola umquba, uthathe umquba wakho uhlanganise nenhlabathi ukuze ivunde kuzoba lula ukuthi izitshalo zakho zisimame.

Yebo, ubaba uNkosi kumele aqhubeke onge imbewu yakhe. Ngoba le mbewu iyonayona imbewu yemvelo hhayi le mbewu ye-GMO. Yize inesivuno esikhulu kodwa ayinayo impilo njenge mbewu yemvelo. Kepha le mbewu ye-GMO ayilungile, ayifani nale mbewu yemvelo.

Kulama phakheji anomklamo olula anciphise ukusetshenziswa kwezinto ezingadingeki. Cabanga ngama phakheji akwazi ukuphinde agaywe kabusha ngokuphelele noma akwazi ukuwohloka ngokwemvelo fully recyclable packages.

Ama-drones afakwe amakhamera akhethelekile angathatha izithombe zezitshalo ezinkulu ezibonisa inguquko zezitshalo ezingabonakali ngeso lenyama. Loku kusiza ekuboneni izindawo ezithintekile ngesifo kusese nesikhathi futhi uqondise ukungenelela okuhloswe ngakho. Ama-satellite nawo angenza lokhu, kodwa ngezinga elikhulu nakakhulu.